Ma na mbuyelo yo a swa ha bohi leswaku munhu a tshama a ri karhi a xava na na timinetse to fona hikuva u va a ri karhi a tirhisa WhatsApp.

Yi kahle hikuva ya swi kota ku ve ni loko munhu a ri na swivutiso swo karhi kumbe a lava ku pfuneka, ya swi kota ku ve ni yi n'wi hlamula nakona yi hlamula hi nkarhi.

Kambisisa loko ku ri hi ku, selulafoni ya wena yi hlanganisiwile na Wi-Fi xana.

A ndzi ta vula leswaku tanani mi ta kuma swakudya swo nandziha leswi munhu a dyaka swi ri karhi swi rhelela, leswi u nga ta dya loko u dya swona u ta hlwela ku ve ni u twa ndlala nakambe

Swi nga va vuyerisa hikuva va nge he xavi airtime laha a va faneleke ku ve ni va xava airtime leswaku va kota ku ve ni va va xava data, va ta kota ku va nghena ka WhatsApp kumbe ka inthanete. Kasi loko se ku va ku ri na Wi-Fi va nge he xavi data va ta va va ri karhi va tirhisa Wi-Fi ya mahala.

Vula leswaku router yo tirhisa battery yi kahle hikuva, u nga kota ku ve ni u yi tirhisa nkarhi wo leha. Kasi leyi yo tirhisa gezi loko gezi ri nga ri kona a swi nge koteki ku ve ni u yi tirhisa.

Swiyanimoya swa le mugangeni swi na xiave hi ku hluvukisa muganga hikokwalaho ko tshama swi ri karhi swi tivisa vanhu hi swilo leswi swi nga ku endleni nkarhi wolowo.

Tindlela leti mfumo wu nga ti tiyisisaka leswaku muakatiko un'wana na un'wana wa Afrika-Dzonga u na mfikelelo eka vuhlanganisi bya inthanete.

Timfanelo ta nkoka ta vatirhisi ehofisini ka nawu wa nsirhelelo wa vaxavi Customer Protection Act eka ku xava eka inthanete.

Hi lawa yo Wi-Fi yin'wana na yin'wana leyi yi nga le rivaleni ro un'wana na un'wana a ko ta ku yi , yi fanele ku ve ni yi va na mpimo wo karhi wa leswaku phone yo karhi yi tirhisa data ro fikela kwihi.

Mfumo wu fanele ku nyika Wi-Fi ya mahala ya mani na mani eka un'wana na un'wana, leswaku swi ta papalata ku ve ni vanhu va kumeka va ri karhi va xavana na data hikuva data eka nkarhi wa sweswi se ya durha.

AI yi teka teka xinkwa enon'wini wa vayimbeleri hikuveni, yi kota ku tirhisa tipulatifomo ta vuyimbeleri hi ku nghenisa generator.

U nga tisirhelela hi ku ve ni u endla swilo swa wena swa le ka inthanete, swi va xihundla swi nga tiviwi hi mani na mani naswona swi nga koti ku ve ni swi vona hi mani na mani.

Ndzi ve tshama ndzi yi tirhisa. Wi-Fi ya le layiburari ya mahala yi na swipimelo kasi ya le kaya yi hava swipimelo.

Hi ku ve ni loko va ri karhi va tirhisa ti-social media, va tshama va ri karhi va swi veka enhlokweni leswaku a hi vanhu hinkwavo lava va tirhisaka tifoni kumbe swihangalasamahungu, va nga na timbilu ta kahle. Van'wani i vaxisi.

Ndzi nga vula leswaku i selulafoni na khomphyuta hikuva, hi swona swi nga na nkucetelo lowunene lowu swi kotaka leswaku vutomi byi hanyeka .

A ndzi ta vula leswaku u fanekele ku tirhisa Wi-Fi ya yena hi ndlela ya kahle hikuva data leri a tirhisaka rona a ri nyawuli.

Ndzi nga vula leswaku ndzi kombela mi ta ndzi langutela Wi-Fi ya mina hikuva eka nkarhi wa sweswi, a yi le ku tirheni. Ene a ndzi koti ku tiva leswaku xiphiqo xa ku va yi nga tirhi hi xihi.

Tinsimu ta masiku lawa a ta ha ri na dyondzo ku fana na ta khale.

Tipulatifomo ta tifilimu ta le ka mavonelakule ti na nkucetelo lowo, tifilimu ta vona va ti endla u va na torha no sungula na yona ku yi langutisa u tlhela u heta na yona hikokwalaho ka maendlelo ya vona.

A va vulavula hi ku dlayeteriwa ka vavasati na vana hi ndlela leyi nga ri ki kahle. A va vulavula va ri eka xitichi xa Munghana Lonene FM.

Ku engetela data ya mina swi vula leswaku ndzi fanekele ku xava data rin'wanyani leswaku ndzi ta kota ku tirhisa nkarhi wo leha.

Loko muganga wa ka hina wu nga va na Wi-Fi leyi avelaniwa leyi hinkwenu hi yi hakelaka. Swi nga vuyisela swinene eka vanhu hinkwavo hikuva swi ta papalata no pfumaleka ka data.

Leswi endlaka swihangalasamahungu hi inthanete swi nga vi kahle i ku va ku swi hangalasa na mahungu lawa a ya fanekele ya nga hangalaki.

Ti-nfluencer eka inthanete i vanhu lava va pfunaka ku ve ni va humelerisa burendi kumbe xilo xo karhi lexi munhu kumbe vhengele ri xi xavisaka.

Xitori lexi a xi tale vuhangalasamahungu lexi ndzi xi tivaka a ku ri Twitter.

Switandzhaku swo tlanga mitlangu hi inthanete loko u ri xichudeni hileswaku mitlangu yin'wana ya ku onhela loko swi fika eka swa tidyondzo ta wena.

Ku tiva siku leri data ra wena ri nga ta ku helela hi rona swi kahle swinene hikuva u kota no hatla u xava data rin'wani.

Tinsimu ta gospel ti cince hi ndlela leyikulu swinene hi ku famba ka nkarhi.

Nxavo wa maphephahungu eka manguva lawa a wa ha fani na nxavo wa khale.

Munhu loyi ndzi n'wi tivaka a kotaka ku tumbuluxa tivhidiyo i Somizi naswona tivhidiyo ta yena ti hi mayelana na no sweka na hi tlhelo ra swiambalo.

Ku tiva ndlela yo tatisa data ya wena hi ku hatlisa swi pfuna hikuva u kota ku ve ni u hatla u tatisa data ra wena ka ha ri na nkarhi.

Switori eka mavonelakule swi nga tirhisiwa hi ndlela yo hlohlotelo dyondzo hi ku ve ni yi tshama swi ri karhi swi dyondzisa vanhu mayelana na dyondzo.

Nkoka wa selulafoni eka nkarhi wo ngheneriwa hi tinsulavoya i ku ve ni ndzi hatla ndzi kota ku fambisa message kumbe ku fonela vanhu lava va nga ta va va ri karhi va ta va va ta ndzi pfuna.

Ku hambana ka tiqingho ta khale na ta sweswi i ku ta khale a ti nga ri naswona swihangalasamahungu kasi ta sweswi ti na swona.

Xitichi lexi ndzi xi rhandzaka xa xihangalasamahungu i TikTok hikuva xi tshama xi ri karhi xi ndzi khipa busy.

Vatswari va fanekele ku ve ni va xava i inthanete leyi yi nga ta pfuna vana va vona.

Ina, ku na swilaveko swo karhi swa nawu swa swilo swa laha kaya eAfrika-Dzonga.

Data yi hambanile na matirhiselo ya Wi-Fi hikuva Wi-Fi swi ya hi ku u hakela ku fika kwini naswona ra hlwela ku hela.

Mahungu lama kandziyisiweke ma nga hanya emisaveni ya xidijitali leyi fambaka hi rivilo.

Maphephahungu a ya ha tirhisiwi ngopfu masiku lawa hikokwalaho ka leswi mahungu ya kumekaka xidijitali.

Midyangu leyi holaka mali ya le hansi yi nga kuma mfikelelo wa switirhisiwa swa digital loko va kota ku ve ni va hlengeleta mali va xava.

Tihakelo leti fihliweke leti ndzi faneleke ku ti languta eka pulani ya data hileswaku ndzi fanekele ku tiva kumbe ku kota ku tirhisa data ya mina kahle.

Tipulatifomo ta laha kaya ta ku khuluka ti durha ku tlula ta matiko hinkwawo.

Nkoka wo munhu a vekela password eka Wi-Fi ya yena hi lowo loko u nga vekelanga password o va un'wana na un'wana loyi a nga ta va a ri kusuhi na Wi-Fi ya wena u to yi tirhisa.

U nga cancel xikhokhelo xa wena nkarhi wihi na wihi loko swi fanerile.

Nkoka wa vuyimbeleri hi lowo tshama va ri karhi va hungasa vanhu.

Tipholisi leti seketelaka ku katsa ka digital leti hi leti fambisanaka na swa tlhelo ra thekinoloji.

Swilo swa multimedia tivhidiyo ti-podcast ti gallaries u nga tikuma eka YouTube, TikTok.

Ndzi nga vula leswaku data i swilo leswi swi kotaka ku ve ni ku pfuna ku ve ni u kota ku tirhisa foni ya wena no tlhela u kota ku ve ni u yi update hi ku veni u tirhisa data.

U nga landzelela ka Facebook, WhatsApp TikTok u Twitter Instagram na tin'wana na tin'wana tindhawu leti u nga ti tirhisaka.

Tilayiburari na tisenthara ta vaaki ti tlanga xiphemu xo munhu un'wana na un'wana wa swi kota ku ya elayiburari kumbe esentharini a ya kuma mpfuno ku ya hi leswi a lavaka ku pfuniwa hi swona.

Tindzimu leti ndzi faneleke ku ti rhangisa emahlweni eka ku vekiwa ka nhundzu laha kaya eAfrika-Dzonga i Xilungu.

Ina, i mhaka ya kahle hikuva a tiyunivhesiti ndzi nge koti ku ve ni ti teka vanhu hinkwavo lava va nga endla xikombelo xo ya dyondza eka tona kasi loko ku pfa ku va na lava va va tekaka va dyondza online naswona swi endla leswaku vanhu lava vantshwa vo tala va tshama va ri karhi va ri eku .